Ukuguqula into oyithandayo ibe lishishini ingeniso yinto entle ephumelelisa ubomi kodwa idinga uhlalutyo oluqinisekileyo, ukunyamezela nemigaqo, isicwangciso esikrelekrele, uxhaso kunye nomdla.

Umdlalo endiwuthanda kakhulu ngumbhoxo i-rugby. Umdlalo ongasoze ndiwulibale yi-final yeWorld Cup ngo-twenty nineteen sidlala neEngland eYokohama eJapan. Loo mdlalo wawubaluleke kakhulu ngoba iSpringboks zaphumelela zawina ngo-thirty two twelve. Umkhokeli wethu yayinguSiya Kolisi. Yaphakamisa isidima sesizwe loo mpumelelo.

Ukuzibandakanya kwezemidlalo sisixhobo esisebenzayo sokunceda abantwana abaneentloni kuba sibanika ithuba lokwakha ukuzithemba, ukuxhasa intsebenziswano kunye nokufunda ukusebenzisana nabanye ngendlela emnandi engeyoyikeke.

Ukudlala i-chess kunophuhlisa izakhono ezifana nalezi. Ukucinga kwangaphambili, ukusombulula ingxaki, ukuqwalasela nomonde, ingqiqo yokuhlalutya, uhlonipho nemithetho. Ngokwamafutshane, i-chess sisifundo sobomi esenzekelayo.

Ukuphuhlisa ulutsha kuthetha ukubenza bafikelele kwiindawo zokuzilolonga ngaphandle kweengxaki zokuhamba kuba xa bengakwazi ukufika kuko kuphuhlisa kwenzeka ngendlela ezicwangciswe kakuhle zinokuthenjwa. Ndisekela ulutsha lasekuhlaleni ukuba luphuhliseke lubekho luqeqesheke luze lukhule lube yinxalenye yophuhliso lwasemva kwexesha.

Ukuba ngumphembeleli ngumsebenzi onokusebenza kakuhle kodwa kufuneka ucwangciswe ngokumisela isiseko esiqinileyo. Imfundo ayisesiso isithintelo. Inokuba sisixhobo sokuphumelela ngakumbi.

Ezemidlalo azigcini nje ngokonwabisa kodwa ziphuhlisa ngokutsala abatyaleli, ukuphakamisa uqoqosho nokwakha igama lendawo. Xa uluntu, uRhulumente kunye namashishini besebenzisana imidlalo inokuba sisixhobo esinamandla kuphuhliso lwengingqi.

Owona mdlalo ndiwuthandayo nguFIFA umdlalo webhola. Ndiwuthanda lo mdlalo kuba ibhola ekhatywayo ngumdlalo wam endiwuthandayo nobukela ngexesha lam lokwenyani. Umdlalo uyandonwabisa kwaye uyangqinelana nemidlalo yokwenene.

Ezemidlalo azilungiseleli nje impilo kodwa zisisixhobo esinamandla sokwakha ubuhlobo obuhlala ixesha elide kuba zisekwe kwintsebenziswano, intlonipho nolonwabo olwabelwana ngalo.

Iqela elinomtsalelane kakhulu kwimbali yeembasa zegolide eMzantsi Afrika ngelophuma ku-athletics abaqhuba ngeenyawo kwii-olympics ne-common wealth. Amabhokobhoko ngokuphumelela kwabo iWorld Cup kathathu nto leyo engazange yenzeka ngamanye amazwe amaninzi.

Ukuzikhusela kubalulekile ukuba umntu unesifo sokuxhuzula ukufundisisa izilungiso, ukuthatha ikhefu, ukudlala kwindawo ekhanyayo kunye nokuhlala umgama we-screen kunokumnceda agcine impilo yakhe ekhuselekile ngelixa esonwabela imidlalo.

Ukuphumelela kweSprinkboks ngo-nineteen ninety-five kwaba sisiganeko esanikela ngolindelo uxolo kunye nobunye kubantu baseMzantsi Afrika bephila emva kwamashumi ebeneminyaka ecalucalula. Yayiyimidlalo kodwa eyayiphenduka isifundo sobomi besizwe eyayisibonisa ukuba xa simanyene sinokuphumelela naphi na nokuba iimbangi zazinkulu kangakanani na.

Imidlali yebhodi ayiyo ngxelo nje yokuzonwabisa koko yindlela yokuphuhlisa ubuchule bengqondo ukuziphatha kunye nezakhono zoluntu. Kufanelekile ukuba ithathelwe ingqalelo njengeminye yemidlalo yokuqeqesha umzimba kuba nayo iphucula umzimba wengqondo.

Imiqeqeshi yezemidlalo esikolweni banendima ebalulekileyo ekwakheni abafundi abazinzileyo abanempilo abanemikhwa elungileyo nabanoxanduva. Ngaphaya kokufundisa nje imidlalo bafundisa izifundo zobomi ziluncedo.

Ukusingatha itumente yehlabathi kunokudala amathuba okuphila, uqeqesho kunye nophuhliso olusisigxina ngakumbi kwezo ndawo zamkela umsitho.

Ndinqwenela ukuba i-basketball ibe yinxalenye nesikolo sethu kuba inika ithemba, iphuhlisa italente kwaye inceda abantwana bethu baseMzantsi Afrika ukuba babone ikamva eliqaqambileyo ngaphandle kwemfundo kuphela. Ukuba sifumana nenkxaso ingatshintsha ubomi babafundi abaninzi.